Ukuqinisekisa ukuba ndihlala ndinayo imali ndakuthatha umhlalaphantsi inxalenye yemali yam ndingayithatha ndiye kuyigcinisa kwibhanka ethile endiyikhethileyo apho baza kundibuyisela sele inenzala. Inzala leyo ndiza kuyifumana inyanga nenyanga okanye ixesha elingangeminyaka emihlanu. Kananjalo ndithi ndithathe enye, ndifuye iinkukhu ukuze ndikwazi ukuzithengisa ndibe nayo nenye imadlana endincedisayo ukuba ndingahlali ndingenamali.

Ukuba neinshorensi kubalulekile kakhulu kuba ikunceda ngexesha likaxakeka apho uvelelwa yingxaki kwimoto yakho ungenamali. Umzekelo, xa ungena kwingozi yemoto ungenayo imali yokuyilungisa imoto yakho iza kubhatalela i-inshorensi. Maxa wambi uza kungena engozini yemoto imoto yakho ufumanise ke ukuba ayisakwazi ukuphinda ilungiseleke uhambe ngayo. I-inshorensi kulapho ingena khona iza kubhatalela ikuthengele enye imoto ngemadlana nje encinci oza kuyongeza kwintlawulo yakho yenyanga nenyanga. Ukuba neinshorensi kuza kuqinisekisa ukuba uhlala unayo imoto nokuba awunamali yakuyilungisa yakuvelelwa yingxaki, i-inshorensi iza kubhatalela.

Ndiyakholelwa kakhulu ukuba uMzantsi Afrika kufanelekile ubanike abafundi imfundo yasimahla ephakamileyo. Izizathu zoko kukuba kwimihla esiphila kuyo abantwana kufanelekile ukuba bafunde ukuze bakwazi ukuzenzela imali. Bambi bafunde izinto ezizawukwazi ukuba bazivulele amashishini abo bayeke ukuxhomekeka ukuba ukuze babe nemali kufuneka beqeshiwe. Kufuneka bafunde izakhono kwaye amathuba okufunda kwezakhono kufuneka avuleleke simahla.

Ukutyala imali kwindibanisela efana nomgalelo kubalulekile kwaye kuyancedisa kodwa izinto ekufuneka uziqaphele kukuba ninayo into ebhaliweyo phantsi malunga nokuba niza kuthini xa elinye ilungu lenu lithathe imali yomgalelo ngendlela engafanelekanga. Malibe khona icebo lokuba uza kuyibuyisa njani loo mali ukuze amalungu angalahlekelwa yimali yawo. Okwesibini, xa ningena umgalelo ngena nabantu enibathembayo ukuba abazi kuthatha imali yenu bayitye ngendlela engaqondakaliyo niphele nilahlekelwa. Yona imigalelo zizinto ezinceda kakhulu.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba ubani nobani ovula iakhawunti yebhanki avelise ubungqina bedilesi yakhe. Unobangela woko kukuba xa uvula iakhawunti yakho yebhanki kufuneka ube ungummi woMzantsi Afrika. Ukuba awunguye ummi woMzantsi Afrika kufuneka ube unayo ipaspoti esemthethweni yokungena kwakho eMzantsi Afrika. Kule bhanki uza kuhlawula i-tax, kule bhanki uza kufaka imali yakho, kule bhanki uza maxa wambi uza kufumana umvuzo wakho. Ngako ke kubalulekile ukuba waziwe ukuba ungubani waphi.

I-transfer duty kulapho umthengisi wendlu athi emva kokuba ekuqukumbele yonke inkqubo yokuthengiswa kwendlu yakhe. Athathe zonke iimpepha zaloo ndlu zibize umntu loo umtsha uthenge indlu. Ezo zinto zinceda ekubeni ungathi uyithengile indlu ibe ingeyoyakho uyikhuphele imali kodwa ibe ibiza umnikazi wayo loo ubeyithengisa. I-transfer duty ibalulekile ukuba mayityikitywe nguwe wena mthengi naloo mntu ukuthengisela indlu ukuqinisekisa ukuba imali yakho ayilahlekanga nokuqinisekisa ukuba indlu yakho iza kuba yeyakho ngenene.